Ditlamelwana tsa pholo kgotsa boitekanelo tseo ba Lefapha la Pholo le Puso ba ka di dirang. Go thusa bagolo mo tikologong ya me. Ditlamelwana di tshwana le mananeo a boitekanelo jwa ba bagodi. Ditirelo tsa tlhokomelo ya kwa gae le go tsenya thulaganyo ya dilo tse di maleba tsa bagodi ba di tlhokang ditirelo tsa pholo tse di kgethegileng kwa bagoding.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa la bone, eseng kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi. Seno e ka nna ka lebaka la gore bagodi fa ba le mo lelapeng la bone mo ntlung eo ba goletseng mo go yona kgotsa eo ba phetseng mo go yona sebaka ba ikutlwa ba ratiwa. Ba fiwa tlhokomelo e maleba ebile e le karolo ya lelapa. Go nna le bana ba bone le ditlogolwana tsa bone go ba fa boitumelo le seriti.

Dilo tse di tlwaelegileng mo setsong malebana le go tlhokomela batsofe. Ke dilo di tshwana le ba le gore re dikelo tshwanetse go tlhokomela bagodi. Bagodi ya lelapa. Bagodi ba tshwanetse go nna le seriti le tlotlo. Ka boammaaruri ke gore bana ga ba kgone go tlhokomela bagodi. Mafelo a tlhokomelo ya bagodi a simolola go nna botlhokwa gompieno go na le kgaoganyo ya setso.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di dira maikutlo a rona ka gore botsogo ke kgatong ya seriti botlhale le tlotlo.

Ke akanya gore lelapa le tshwanetse go neela bagodi lorato tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi le seriti. Fa setšhaba ke sone se tshwanetse go neela tshegetso ya tsamaiso le dithulaganyo tsa botsogo mofe tikologo e e sireletsang ba ba golo.

Mo tikologong ya me bagodi ba tlamelwa ka lefapha la loago. Ditirelo tsa pholo mo ba fitlhelang kalafi ya mahala ditirelo tsa loago boitekanelo ditirelo tse di nang le dijo le botshelo le ditirelo dikereke.

Bagodi ba fiwa ditirelo tsa loago boitekanelo le ditirelo tsa pholo. Mo ba fiwang ya mahala. Ditirelo tsheno ga di duelelwe ke mahala mo bagoding.

Thulaganyo ya puso ya tlhokomelo ya batsofe. E ikaegile thata ka old age phenšene. Tšhelete e fiwang bagodi e neelwang mongwe le mongwe yo o nang le dingwaga di le masome a marataro le go feta. Se se siameng ke gore e thusa gore mongwe le mongwe yo o godileng a nne le sengwe se se nnyane sa madi. E bontsha puso e lemoga boleng jwa batsofe e ba tlotla jaaka karolo ya setšhaba.

Phenšene e tokafatsa boleng jwa botshelo ka go fa ba tsofe polokego e nnye. Go boa seriti le go ba thusa go nna le dijo le ditlhokego tse di motheo. Le fa go ntse jalo boleng jwa pelo wa tokafala ka botlalo, ka gonne madi a mannye mme go tlhola ka ditirelo tse di tseneletseng tse di akaretsang jang tlhokomelo ya botsogo boiketlo le boikarabelo jwa lelapa.

Go bona phenšene ya bagodi mokgwa o tsamaelana dingwaga gone tsewa bo ona le ngwaga le masome a marataro ya kwa godimo lefelo la go dira kopo. O tshwanetse go kwadisa kwa SASSA ditlhokego tsa go kwadisa ka nako kopa phenšene e o tshwanetse go tsamaya ka lekwalo tshupo la gago. Mokgwa wa go kopa o tshwanetse go tlatsa foromo ya kopo o tshwanetse gore o bo o kwadiwa mo lenaneong la bagodi bao ba amogetsweng. Fa kopo ya gago ya amogelesegile o amogela.

Pension ya puso yago tlhokomela batsofe e fokotsa morwalo wa madi mo malapeng ka tsela e itekanetseng, ka gonne e tlisa madi a ka thusang mo ditlhokego tsa motheo. Le fa go ntse jalo ga ena maatla a go tlosa morwalo otlhe mo batlhokomeding kgotsa mo malapeng ka gonne madi a phenšene a mannye.

Motho o simolola go amogela madi a pension a na le dingwaga di lesome a marataro. Ke akanya gore ka ntlha ya fa bane ba lebeletse gore motho o kgona go bereka tirong a na le dingwaga di lesome a marataro. Fa e nna mogodi wa dingwaga di lesome a marataro ga ba sa batle a kgona go ya ko tirong ka mafolofolo a go tshwana le mošwa.

Fa ba batsofe ba sa kgone go fitlhelela dipetlele tsa mahala gobane ga ba na madi a go ya kwa teng go ka etsiwa dipetlele kwa metseng go nna gaufi le bona. Go ka nna le matsatsi a ba kopanang re tla fitlhelang thuso ya dipetlele ka ona madi a kgethegileng a e leng gore ya ba ba gore fela.

Batsofe ba ba sa kgoneng go fitlhelela dipetlele ba ka rulaganya fediwa sepalamo se tshwana le sa bese, gore ka letsatsi le le rileng le go dumalaneng ka lone ba palame sepalamo seo ba isiwa sepetlele ba bone pholo ya mahala. Gongwe go ka nna le letsatsi leo baoki ba dipetlele ba ithulaganya jang gore ba isetse ba tsofe ditlhare tseo ba di tlhokang kwa metsing e kgakala.

Mo ke dulang teng sekgala-nyana le go bona le ditlamelo local. Sekgala se se gaufi le se dira gore batho segolojang bagolo ba nne le botshelo jo bo boloke leng le tsholofelo ya bophelo bo botelele. Sekgala se se se kgakala se tsenya kgatelelo le lapeng le batlhokomeding, ka gonne ba tshwanetse go batla dipalangwa, madi le nako ya go fitlhelela thuso. Ditirelo tsa potlako eleng ambulance emergency care le outreach ke ditsela tse di botlhokwa tsa go fokotsa kotsi ya go swa kgotsa go gobala.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang di fitlhele ko kwa mekhukhung ka gonne di tlisa di ditirelo tsa botsogo gaufi le batho. Di thusa bagolo baimana le bana ka kalafi e se ka thusang go letlelelang thata di fokotsa kgatelelo ya madi le nako mo malapeng mme di netefatsa gore boitekanelo ke tshiamelo ya botlhe. E seng ya ba ba nang gaufi le dipetlele fela ka jalo ditleliniki tse di tsamayang ke bronze ya botsogo mo bathong ba ba nnang kgakala ka gonne di fokotsa pharologano magareng ga metse le metsana le metseng .